Ha line e tjhesa, ke ye ke bone ka ha ditekesi di feta di tletse ka bongata. Ebile bakganni ba sa letse hutara kgafetsa kgafetsa. Line e tjhesa ka dinako tsa dithuso tsa ditjhelete tsa mmuso. Mme re hara kgwedi, line e tjhesa ka nako tsa dikolo ha di tswile, le bosiu ha batho ba tjhaisa mesebetsing. Sephethephethe e ba se se ngata haholo, mme e ba semphete ke o fete.

Ke ikutlwa ke sithibetse maikutlo haholo mme tla be ke ikopela maitshwarelo ka ha e le lebaka le kekeng la qojwa, mme ke tla kopa mohlakano wa rona re mpe re o etse ka marangrang.

Ke hopola queue marshall ya motseng wa Bethlehem. Queue marshall eo e ne e tshwere bapalami ka hantle ka mokgwa o makatsang ebile e thusa ho pakela dithoto tsa bona ka hara tekesi. Mme ebile e thusa ka ho ba fa tjhentjhe.

Re tla hira tekesi renkeng, mme re tla nka tekesi e kgolwanyane e bitswang ka hore ke Quantum. Tekesi ena, re tla e patala dikete tse pedi. Mme re tla tsamaya re le leshome le metso e mehlano, mme re tla tloha Labohlano mme re kgutle Mantaha thapama.

Se ka etsuwang ke hore mopalami ha mokganni wa tekesi a sa mo tshwara hantle, a ye dikantorong tsa ditekesi, a ilo tletleba ka sena. Mme ha a qeta ho tletleba, mokganni a tshwarelwe kopano ya kgalemo.

Tjhe, ditshebeletso tsa ambulance ha di kgotsofatse hohang, mme mmuso o tlameha ke hore o eketse ditjhelete bakeng sa di-ambulance. Mme basebetsi ba di-ambulance ba kenwe dithuto. Mme mmuso o reke disebediswa tse lekaneng bakeng tsa di-ambulance.

Ha o nka leeto le lelelele, o tsamaya le bana. O lokela ke hore o pake dijo, dino le meriana le dintho tsa thuso ya pele le dikobo.

Makeisheneng a rona, ha ho na dibese tse ngata tse tsamaisang batjhaki ka hoba dibese di dieha ho tlala, ebile dibese di tsamaya ka nako. Jwale dibese di nketswe mosebetsi ke ditekesi ka ha ditekesi di tlala ka pelenyana ebile di tsamaya nako e nngwe le e nngwe.

Boholo ba batho ba kganna ba sena di-licence, ba bang ba reka di-license. Ba thola di-licence ka bokunyata, ba ntsha tjotjo.

Batho ha ba sa palama dibese ka baka la hore dibese di atisa ho wa hangata, jwale batho se ba tshaba ho palama dibese. Ha bang ba sa palame dibese, hobane ba batla ho hore ba tle ba siuwe di-gate-ing tsa bona tsa mahae a bona.

Ke tla mo bolella hore kaofela re patala tsela, ebile re lokela ke hore re hlompaneng bophelong. Ebile ke mo kope hore a ntshe koloi ya hae moo ka ha e le nna a tlamehang hore ke pake koloi ya ka mono.

Kgotso motsamaisi, ke letsa mabapi le ho sa kgotsofala ha ka ha ditsela tsa mona Eastern Cape. Ditsela tsenana ha di maemong a thabisang, mme ha ne ke tla kwano ke kopane le kotsi ya koloi mme ho bonahala ha kotsi ena e bakuwe ke tsela tse seng hantle. Mme ke kopa hore kopo ya ka e ananelwe, e shebisiswe hantle. Kea leboha.

Kgotso, ke letsa mabapi le tletlebo ya e mong wa mokganni wa bese tsa lona. Mokganni eo ha ka a re tshwara hantle re le bapalami. Ha ka ba re fa monyetla wa hore re ye mantlwaneng, re reke dino. Ka nako eo re palame bese dihora tse kabang tse hlano kaofela. Ke tshepa hore kopo ya ka e tla ananelwa mme e shebisiswe ka leihlo le ntjhotjho.

Moreki ya kgabane, e re ke o hlalosetse ka tsamaiso ya dibese tsa mona lapeng. Bese e tla tloha monana seteisheneng ka hora ya borobong. Empa o lokela ho fihla monana seteisheneng ka hora ya bosupa hore re tle re kgone ho lekola tikete tsa hao, mme bese e tlo nka nako ya hora tse robong e le tseleng. Kea leboha.